Dijo tsa setso tse nnatefelang haholo ke malamohodu. Ke wa rata haholo ka pelo ya ka kaofela. Hangata malamohodu ana ke wa ja ka ona bohobe, hape ke wa pheha Sesotho.

Ha o pheha bohobe, o tla tlameha ho duba tlhama pele, wa bo beha ka ntle. Ha bo qeta ho reisa, wa bo kenya ka pitseng ba ba bohobe. Malamohodu ona o wa hlatswa pele, ha o qeta o wa hlatswa o wa kenya ka pitseng a bele. Ha eka a se a be, a se a butswa a ba a softnyana. Wa kenya yona eiye ya hao, wa tshela letswai le spice a ba monate, a jewa.

Ee, ke nahana hore ha o, ha ba o ruta sekolong ka thuto ya, ka leleme la heno. O kgona ho utlwisisa ntho tseo ba o rutang tsona, hape o ka kgona ho phasa haholo. Le ka hobane makgowa ka bongata, ba ba ruta ka puo ya bona e leng Afrikaans and-e ba phasa sekolong.

Ee, setso sa rona sa Sesotho re ntse re se boulela ka mehla hobane ke dula ke bona batho ba apere ona meetlo ya bona ka matsatsi le matsatsi. Ba ja le tsona dijo tsa meetlo.

Mokete ona o lokile haholo ha ebe barwetsana ba ba dilemo tse mashome a mabedi ho ya pele.

Ka tsatsi leo barwetsana ba lokela ho pheha dijo, ba lokisetsa batho ba tlo kgutlang hona moo lebollong.

Mmuso o tshwanetse ho ba le seabe tsamaisong ya dikolo tsena. Ka hobane ha mmuso o le, o tsamaisana le dikolo tse. Batho ba tla kgona ho latella melao hantle, ba se rope batho, ba tsamaisana ka toka le molao.

Ha o batla ho ikopanya le badimo, o tlameha ho pheha bona bojwala ba Sesotho, wa mema batho hore ba tlo nwa le wena bojwala oo. Wa bua le bona badimo ba hao.

Dijo tse ke sa ntsaneng ke di thabela haholo tsa setso, ke lona lesheleshele. Ke o rata haholo motoho oo wa lesheleshele.

Diphoofolo tsa heso ha se di le ngata-ngata tse ding di sa fumane sebaka. Nka leka ho rekisa diphoofolo tse ding, tse tse ding ka leka ho di pheha hore ho be le sebaka se salang ka jareteng.

Ke nahana hore taba ena e bakilwe ke hore batho ba nou, se ba rata sekgowa haholo ha ba sa latella meetlo ya bona.

Ntho ena ha se ntho e lokileng. Empa ka hobane kgale batho ba etsa, hape ke meetlo. Batho ba bang ba bona e le ntho e lokileng.

Nna nke se dumele ntho e, ka hoba hangata bitso lebe ke seromo. Jwale ha ke thabele ha bo nkgono ba rera ditloholo tsa bona.

Ke ka hobane ha o pheha ona malamohodu, o tshela dinoko tse ngata. O ntsha, ho tswa sona setso sele. Eba e se, e se malamohodu e le seshabo se seng se sa utlwahaleng. Se ntsha bosotho ba malamohodu.

Ee, ke bona e nepahetse ka hobane kgale-kgale batho bane ba latela melao le yona meetlo ya bona Hona jwale, batho ba bangata ha ba sa etsa ka mokgwa o tlamehileng ba etse ka teng.

Tjhe, dihlopha tsa dibini di ke se kgone ho bina ntle le ho tsikinyeha hanyane fela. Ka hobane pina tsa bona di tlo bora, hape ha ba no kgona ho nahana hantle hore ba bineng. Tlamehile ba nne ba tsikinye hanyane, ba be le energy.

Rona motseng wa rona re tshepile yena Ntate Mofokeng. Hape o etsa ka, wa ho ithaopa. Ha kgole, ha re mofe tjhelete.

Dijo tsa setso tseo ke di thabelang ke malamohodu le ona nama ya kgoho, bohobe, meroho. Ke di thabela ka hobane di fana ka matla, hape di monate, hape ke hotse le ka tsona.

Ntate Thabiso nna ke caterer-a ya mona. Hona jwale, ke tlo o jwetsa ka mokgwa oo mokete o tlo tsamayang ka teng. Dijo tseo re tlo di phehang kajeno, ke tsona nama ya kgoho le bohobe. Hape re tlo pheha le di-salad-e ka thoko.

Ho ya ka maikutlo a ka, molemo wa lebollo ke hore hangata o kgutla o so ithutile dintho tse ngata tseo e leng hore batswadi ba hao ba ke se ke ba o ruta tsona.